Kule imeko ndingavakalisa ukudana, ukuphoxeka kwaye nokuba nomsindo ngoba imali itshonile ngolo hlobo. Iinkonzo endizibhataleleyo zonxibelelwano azindiboneleli ngendlela efanelekileyo. Ngoko ke andizukonwaba xa ngaba idatha iza kuphela ndingekayisebenzisi, nto leyo eza kwenza into yokubana ndingabi sabathemba abantu endithenga kubo ezo nkonzo.

Idatha endidla ngoyisebenzisa ngosuku oluqhelekileyo ihamba ku-five hundred MB. Isizathu soko yinto yokokubana ndingumfundi eyunivesithi, yiloo nto ke ezinye izinto xa ngaba ndizifuna ezizawuncedisana nam nesikolo kunyanzeleke into yokubana ndingene kwi-intanethi, ndiguglishe ndifumane lonke ulwazi endilufunayo. Kwaye ndibukele nezifundo kooYouTube ukuze nam ndikwazi into yobana ndiyiqonde into ethile ngoba ndingumfundi othanda ukusebenzisa i-intanethi xa ngaba into ingakhange indicacele ndiseklasini okanye ndingayiva xa icaciswa yilektshara.

Ibhalansi yedatha yam ndiyijonga rhoqo. Ndingayijonga kanye ngeyure ngoba ndifuna ukuqiniseka into yokubana yidatha engakanani endishiyeka nayo kwaye ndiyonge ndiyongela kusuku olulandelayo xa ngaba ikhona enye into endiza kuyenza.

Igigabhayithi enye isenokwanela kwaye ingoneli. Isizathu soko, igigabhayithi enye yeintanethi ayisoze yonele, yonele inyanga iyonke ngoba imfonomfono iya apdeyitha kwaphakathi enyangeni kwaye zininzi izinto ezisebenzisa idatha. I-intanethi umzekelo uyangena, seyitsala idatha nayo kwangokukhawuleza. Ukubukela izinto kwi-intanethi ngeenjongo zokubana ufunde nako kuyayicutha idatha kodwa elam lithi ingonela kodwa ingonela xa ngaba iyigigabhayithi yeenkonzo amajelo amajelo onxibelelwano, okufana noWhatsApp ukuba unxibelelane nabantu ntsuku zonke.